Ee, ke ile ka palama sekepe ha ke ne ke etetse Durban. E ne e le boiphihlelo bo monate le bo tshosang hanyane. Empa ke ile ka thabela ho bona maqhubu a lewatle le ho ikutlwa ke lokolohile.

Bese ya masepala ha e kgone ho tsamaya motse kaofela. Hobane ho itshetlehile ka ditsela tse itseng.

Dumelang. Ke kopa ho kenya tletlebo ka mabone a seterata a sa sebetseng motseng wa rona. Ho lefifi haholo bosiu, ho kenya polokeho kotsing. Ba tsamai le baahi ba hlaselwa. Ka kopo ke le lokise ka pele ho netefatsa tshireletso ya setjhaba.

Re ile ra qala ka ho buisana ha bonolo. Ke hlaloseditse mokganni hore ha ke ikutlwe hantle ka ho dula hodima engine. Mme ke ne ke fihlile pele. Kamora kgang e nyane, mokganni o ile amohela ho nkobela tjhelete hanyane. Empa a re ke hlokomele nakong e tlang. Re ile ra arohana ka kutlwano.

Ka letsatsi leo, re ne re le leetong re a Kapa ha koloi re emisa ka tshohanyetso tseleng. Re ile ra hlokomela hore petrol e fedile. Empa bothata bo ne bo tibile, hobane ho ne ho sena petrol di-garage tse haufi. Re ile ra robala ka koloi tseleng, bosiu bo re emetse thuso hoseng. Ebile boiphihlelo bo bohloko, empa bo re rutile ho hlahloba koloi le ho rera leeto hantle.

E teng tsela ya baesekele moo ke dulang teng. Hangata re e sebedisa ho palama baesekele ho ya mabenkeleng, sekolong kapa boikgethelo ba boithabiso. E thusa ho fokotsa .

Ha ne ke le leetong la ho ya mose ka sefofane seo batho ba neng ba so rorisa. Ke ile ka dula pela fesetere, ha se re le moyeng, ka utlwa moya ho kena festereng. Ka tshoha haholo pelo ya qala ho otla ka matla. Ka nahana hore mohlomong festere e na le bothata. Ka sheba ho pota, empa ho motho ya bonahalang a tshohile. Ka bo tsa mosebetsi wa sefofane, a mpolella hore ke moya wa aircorn. Ke ile ka kokobela hanyane, empa ke ne ke ntse ke tshohile ka hare. Ebile ke sitilwe le ho robala leetong lohle.

Ho qala ka e-hailing, Uber kapa Bolt. Ke tla qala ka ho batla koloi e loketseng, e amohelehang ke Uber kapa Bolt. Ke ngodise koloi le nna, ke qete kwetliso ya bona. Ke etse insurance ya e-hailing, ke tla kganna kapa ke hire mokganni ya tswelang pele. Ke laole tjhelete, le ho lefa ditshenyehelo tsa mafura le di-service. Ke tsela e ntle ya ho etsa tjhelete beke le beke ha o e rera hantle.

Dumela motswalle. Re palame tekesi ya sekorokoro sa nnete. E ne e thothomela, e etsa modumo o sa utlwahaleng. Mme festere e ne e sa kgone ho bula kapa ho kwala. Monko o le bohloko, mabanta a polokeho a sa sebetse. Ehlile ke ne ke batla ho theoha pele re fihla mo re yang teng.

Motswalle, tekesi e ne re e palame. E ne e le sekorokoro sa nnete. E ne le metsi ka .

Ke tla botsa ka bonolo hore hobaneng ba nyollotse tjhelete ntle le ho re tsebisa. Ke ikutlwa ke sa thaba hobane re lokela ho tsebiswa pele hore re ikamanye le phethoho eo. Ho bua hantle ho ka thusa hore ba re hlomphe hape.

Ke fa dibese noto ya seven ho isa ho ten. Ke kgotsofala ka tekanyo e itseng hobane dibese di fihla ha nako e ntse e feta. Di bolokehile, mme ke theko ya tsona e tlase ho feta ditekesi. Le ha ho le jwalo, di hloka ho ntlafatswa ka ditulo tse phethehileng le ditulo tse ngata nakong ya ditlhoko.

Mokganni, bo ipaballo mmileng bo bohlokwa haholo. Kgafetsa hopola ho rwala lebanta la polokeho. O seke wa potlaka haholo. O hlomphe dipontsho tsohle tsa tsela. Mme o seke wa kganna o kgathetse kapa o tahilwe. Hlalosa ho tsela pele o fetoha. Le ho ela hloko ba tsamayang ka maoto. Mekgatlo e kang Arrive Alive, e re hopotsa hore bophelo bohle bo bohlokwa haholo. Tshireletso ya hao e qala ka wena.

Ee, ke kile ka berekisa Metro trail. Mme ke ka eletsa motho e mong haeba a batla tsela e theko e tlase ya ho tsamaya. Le ha ekaba le mathata a mangata ka nako tse ding.

He banna. Christmas ena ke nahana hore re ka itlosa bodutu ha mmoho. Ke hopotse hore re re ka ya Clarens kapa Golden Gate, moo re ka phomolang teng. Ra etsa picnic ra nka dinepe tse ntle hape ra natefelwa ke tlhaho. Le reng lona? Le ka rata ho ya kae? A re rale leeto ha mmoho re hopole kamehla.

Re utlwile hore batho ba nang le dikoloi tsa Uber le Bolt ba etsa tjhelete e ngata beke le beke. Re utlwile hape hore o ka ngodisa koloi ya hao tlasa lebitso la e nngwe ya di-company tsena. Mme o qale ho tsamaisa batho ka app. Re rera ho hira koloi kapa re sebedise eo re nang le yona. Re ngodise re fumane licence e hlokahalang le insurance ebe re qala ho sebetsa. Ena ke monyetla o motle wa ho iphumanela tjhelete.